Ka le leng la matsatsi ke tswa ho felehetsa e meng ya metswalle ya ka. Pula e ile yana ka matla ke le tseleng e kgutlelang hae. Ho ile hwa tshwanela hore ke fumane tulo moo ke tlo ipatang teng. Ke ile ka fumana ntlonyana e seng e sa dule motho. Ke ile ka kena ka hare ho yona ka fumana dipampiri, e leng tsona ke ileng ka di sebedisa. Ho tle ke etse mollo hobane ke motho e reng o rata ho tshwara mollo moo le mo a tsamayang jwalo ka motho a tsuwang kwaye. Ke ile ka hotetsa ka hora mollo ono ho tle hore ke ska tshwarwa ke serame. Hwaba fihlella hore pula e fete, yaba ke a tloha ke ya hae.

Le ha ke se motho ya senang tsebo haholo ka di tsena tsa di . Ke a tshepa hore molemo wa tsona ko tshireletsa kapa hona ho fokotsa ho kula hwa motho ho tle hore ho ska fetella pele. Jwale ho bohlokwa hore ha ngaka e itse ho wena o tlameha ho nka di . Etsa bonnete ba hore o di nka mo lebe jwalo ka ha o hlaloseditswe ke ngaka. Sena se tla o thusa haholo ka hobane ngaka e ya tseba seo e se etsang.

Ho ya ka nna ho tloha qalong wa yona, lefu lena a ka ka ka le nkella hloohong ka hobane, ke motho a kgolwang hore lefu lena le etsuwa ke le etsuwe ke mmuso, ho tle ba leke ho fokotsa batho. Jwale a ka ka ka ihlopha le ho ihlopha ho nkella lefu lena hloohong. A ka ka ka lahlehelwa ke e mong wa leloko la hae la heso. Jwale ke a tshepa hore lefu lena le tlisitswe ke mmuso. Jwale ba batla ho re kenya tsona dintho tse tsa bona tse re sa di batleng rona mmeleng ya rona. Mmele ya rona ya kgona ho lwantsha mafu a mang.

Ho ya ka pono ya ka e hlile di lekane dipetlele tseo tse hlokomelang batho ba tshwerweng ke lefu la kelello, ka hobane ha o ka sheba Afrika Borwa kaofela ha di a tlala dipetlele tsena tse hlokomelang batho bana ba lahlehelwang ke kelello. Di ntse di na le dibethe moo batho ba ka robalang teng. Jwale ke a tshepa hore mmuso o entse bonnete ba hore di lekane dibaka tsena moo ho dulang tlhokomelwang hore batho bana ba tshwerweng ke lefu lena la kelello. Ho ya ka nna ke bona dipetlele tsena di lekane.

Taba ena ya ho bona motho a hlokomelang metsofe a sa tshwareng motsofe hantle, e utlwisa bohloko, e utlwisa bohloko haholo. Hobane motho enwa ha a kgone ho iketsetsa dintho nkabe e le motho a kgonang ho iketsetsa dintho, nkabe a sa hloke thuso. Jwale motho enwa a hlokomelang motsofe ke yena motho o reng o ile a e tlameha hore yena o tla hlokomela motsofe. Jwale ha se a sa etse ka moo a lokelang ho etsa ka teng. E utlwisa bohloko haholo. Seo nka se etsang nna nka jwetsa motshwari wa hae, hore aa e mong wa basebetsi ha a tshware batho ba baholo hantle.

Ho bua nnete, tabeng ena ya poho, ke ntho e kgathatsang batho ba bangata ebile e hle e hlekefetsang batho ba bangata. Jwalo ka batho ba setjhaba. Ke a tshepa hore re ka tshwarana ka matsoho re bontshe mmuso hore ho etsuwa jwang ka batho bana ba hlekefetsang batho ba baholo. Ke batho bao ba hlokehang hore ba ye tjhankaneng kwana ba yo kwallwa tjhankaneng. Ka hobane ha re ba hloke batho ba jwalo setjhabeng sa rona.

Batjha ntho ena ya lona ya ho tswafa ho batla mosebetsi ka lebaka la hore le tshepetse ho tjhelete ya batsofe ha ya loka hohang. Tjhelete ena ya batsofe e etseditswe bona hore ba kgone ho fumana tseo ba di hlokang ka nako eo ba e hlokang. Jwalo e le ka batho ba sa kgoneng hore ba itshebeletse ka lebaka la hore ba se ba tsofetse hore ba ka sebetsa. Jwale batjha ba heso, ke kopa hore le iphuthaphute, le etse bonnete ba hore le batla mosebetsi le tle le kgone ho thusa bo mme ba lona le bo ntatemoholo ba lona, ka ha ba hloka lona nakong ena e boima hakaana. E ka be ba sa kgona ho sebetsa, ekabe ba itshebeletsa jwale ba hloka lona batjha, emang emang batjha le sebetse.

Ho ya ka pono ya ka sepetlele ho phehwa dijo tse loketseng batho ba kulang. Dijo tse tlo etsang bonnete hore batho bana ba kulang masole a mmele a bona a ya lokiseha, a ya tshehetseha. Ka hoo, ho phehwa dijo tse senang letswai, dijo tse senang tswekere e ngata. Sena se bohlokwa haholo ho etsa bonnete ba hore batho bana ha ba shwellwe ke masole a mmele.

Dikeletso tse fumanehang ho marangrang a social media di bohlokwa haholo. Hobane o fumana batho e leng horeng ba na le botsebi ka tsona dintho tsena. O fumana batho ba nang le tsebo, hape o fumana batho ba rutehileng ka tsona dintho tsena. Jwale ho ya ka nna nka di nka dikeletso tse fumanehang ho marangrang ana a social media.

Motho o ya ikgethela ba heso, motho o ya ikgethela hore o batla ho etsa eng ka bophelo ba hae. O batla ho e ba le bana ba bakae ka bophelo ba hae. Re le kaofela mona Afrika Borwa re na le ditokelo. Motho e mong le e mong o na le ditokelo. Taba ena ha e nthabise hohang.

Tabeng ena, ke a tshepa hore mmuso ke ena a ka kgonang hore a tharolle mathata ana. Ke ena feela a ka kgonang hore a tharolle mathata ana. Ka ho lokisa dinomoro tsa metsi ena, ho tle bakganni ba thusehe. Ba kgone hore ba qhobehe, ba nne ba fetise meriana maaheng.

Ho ya ka maikutlo a ka, ha ho re hore motho ha se a bollotse, o se a ka kena dikamanong tsa thobalano tse sa tshireletsang. Hona ho bontsha hore motho eo ha a ruteha hohang. Ha a ruteha ka bohlokwa ba ho itlhokomela jwalo ka motho, ha a ruteha hohang.

Ntho e ka etsuwang mabapi le taba ena. Ke a tshepa ke hore ba nang le tsebo, ba rutehileng ka yona ntho ena, ba ka nne ba tsamaya ba ya maahe. Ba ruta batho ka tsona tsohle tseo tse loketseng, ba di tsebe ka tsa thibela pelehi. Ke ka moo taba ena e ka thibelwang ka teng hape le dikolong, ba rute bana ka tsa ho thibela pelehi.

Ho ya ka tsebo ya ka tabeng ena, o tlameha hore a dule fatshe le monna moholo, a bue le monna moholo. Monna moholo ke yena motho ya nang le tsebo e nepahetseng kapa tsebo e felletseng ka tsa lebollo. Ena e tla mo thusa haholo ka hobane monnamoholo o tseba ntho e nngwe le e nngwe ka tsa lebollo, ntho e nngwe le e nngwe.